Ngizizwa kabuhlungu ngendaba yama-potholes, imigodi. Izinyathelo engicabanga ukuzithatha nami njengomuntu womphakathi, siyaye sithole imoto okanye siqashe umuntu onemoto. Sihambe siyokha endaweni enamatshe amaningi sibuye sipheshe lowo mgodi. Inkinga akuthathi iskhathi eside kuphinde futhi kube.

Ngingakhetha ukuhamba ebusuku. Kungani? Uma uhamba ebusuku uyalithola nethuba lokuthi ulale ebhasini futhi akekho umuntu osuke ephazamisa omunye okanye osuke enake omunye.

Isiteshi samabhasi engithanda ukugibela kuso i-Durban Station, Kungani na? I-Durban Station iphephile futhi iyaqiniseka ukuba wonke umuntu uthola into efanelekile. Njengokuthi isikhathi ahamba ngaso bayaqinisekisa ukuba usuke eselindele ukungena ebhasini uma senizohamba.

Uhambo olude engangiluthatha ngebhasi ngangiya eGoli. Lolu hambo ngaludlulisa ngokuthi ngathatha ubuthongwana nje obuncanyana ngaphaphama sesifikile.

Uma ngibheka inkampani ehamba amabanga amade ngibheka ikhwalithi, ngibheka i-content mase ngibheka nendlela imali abayifunayo ngayo. Ngiyaye ngikhethe leli eliphakathi nendawo kokubiza, ngokushibha ukuze ngingabi nenkinga.

Ngangihamba ngiya eGoli. Lolu hambo angisoze ngalukhohlwa ngoba kwakuyisikhathi sami sokuqala ngiya eGoli. Kuningi engangikubona engangikujwayele, izintaba ezinhle, imifula kanye nendawo entsha engingakaze ngaya kuyo.

Umbuzo enginawo ukuthi, njengoba ama-price ka-petrol abuye enyuka abuye ehle mangabe osomatekisi benyusa imali ngenkathi kunyuka uphethiloli bayaye bayehlise yini na uma ngabe uphethiloli usuphinde wehla? Omunye umbuzo enginawo ukuthi ngale nkathi kunyuka imali, bayaqinisekisa yini ukuthi umgibeli nomgibeli uzothola intokozo ngokugibela amatekisi abo?

Yebo, ngake ngaba nenkinga. Umshayeli esihamba ngayo owayedrayiva u-Uber waba nenkinga yokuthi wathi efika ngaselenki yamatekisi, kwaba khona osomatekisi abama phambi kwakhe. Phezu kwalokho baphinda bathatha isikhiye semoto yakhe bathi bacela akhiphe isamba semali esingango-five thousand rand ngenxa yokuthi udla abantu bomzila wabo. Ukuphela kwale ndaba kwagcina ngokuthi udrayiva we-Uber egcine ekhiphe u-two point five kosomatekisi.

Akungijabulisi neze ukubona abantu abanjengobaba uNdlovu ngoba ngale nkathi uxabana nomuntu ube ushayela ubuye ufune ngisho ukubheka ngakuye umuntu uze udinwe. Kanti ukudinwa ushayele akulungile ngoba ugcina usubeka izimpilo zabantu engcupheni.

Ngibona kuyinto engenankinga. Lokhu kuyamsiza ukuthi akwazi ukuxhumana nomshayeli wemoto aphinde ambuze ukuthi imali okumele ayiqoqe imalini. Awucabange nje ukube umuntu oqoqa imali uhlala ekugcineni. Ngabe umshayeli uyithola kanjani leyo mali? Futhi engathembeka kanjani umuntu ohleli ekugcineni ebala imali kube kukhona newindi angaphumia ngalo abaleke?

Imibuzo ongayibuza ukuthi, kuzosetshenzwa kanjani ukuqinisekisa ukuthi amatekisi asemthethweni? Okunye okumele ukubuze ukuthi lokhu ukubhekwa kwamatekisi ukuthi asemthethweni okanye akulungele ukuba semgwaqeni ngeke yini kube nengxabano okanye kubangele ukuthi kube sekuthathwa izimoto zabantu?

Ngingehla esiteshini sesitimela ngincamele ukulinda esinye isitimela esizayo ngoba ngibeka impilo yami engcupheni mengingaqhubeka.

Ukudla engikuthanda ukukudla uma ngihamba ibanga elide, ngithanda ukudla, inyama yenkukhu enamadombolo nombumbudlo.

Yebo, ngake ngakhuluma nomuntu. Sasikhuluma ngobuhle bendawo ongayazi uma uqala ukuyibona nanokuthi ihlala kangakanani emqondweni wakho ungayikhohlwa.

Indlela elula yokuqiniseka ukuba abagibeli babatekisi baphephile indlela yokubheka okanye ukuthungatha ukuthi itekisi netekisi elikhona likulungele yini na ukuba lithuthe abantu bomphakathi?